Mmuso o lokela hore o hire batho ba bangata setjhabeng ba nwesetse dijalo ba leme ebe ba rekisa dijalo tseno setjhabeng.

Nako ya kotulo ho bonahala haholo hore pula e dula e na mehla le matsatsi ho hafola taba eo kapa hona ho lokisa taba eo. Re lokela hore re lome ka nako re hire le basebetsi ba bangata hore ha pula ena be se re qetile ho kotula.

A etsa kgwebo ya ho rekisa di-mineral ka ha naha ya rona e na le di-mineral tse ngata.

Nako e hantle ya ho lema kapa hona ho kotula meroho ke mariha ha o laka wa lema ntho tsa hao mariha ha o no senya tjhelete o ke be wa senya le nako. Ka mokgwa ko dijalo tsa hao di tla hlaha hantle ebe wa kotula.

Le kar mohlomphehi re teng ne ke botsa ka naha eo e pela Ficksburg hore jwale naha eo banga ba teng ba fitlha neng. Hoba jwale ke na le qeto kapo leqheka la ho re nka lema jwang moo ne ke batla ho utlwisisa hore nka kgona hore ke nke karolo temong mono naheng eo?

Pelo Tsaka ho bonahala di batla mobu o bonolo. Ke tlo lema tamati moroho ebe hape ke lema le cabbage.

Nna ke rata meroho le cabbage ee, ke ya tseba mo di melang teng dimela mobung o bonolo.

Ho bonahala hore bomme maikutlo a bona a batla a phahame haholo ha ho tluwa ntlheng tsa bohato bo hodimo. Banna ba kgona ho emela taba ya bona. Banna ba kgona ho tswellisa mosebetsi pele. Ha e le basadi bona ba dula ba qoqa ba dula ba nka nako e telele ho ho etsa mosebetsi o phethahale.

O lokela hore ba se ka emela poone eno e dule nako e telele makaleng ano a teng. Ba lokela hore hle ba entshe sa le nako haholo haholo haholo holo mariha ba se ka emela hore be ebile e be hlabula.

Nna ka ho eletsa batjha nkare ba lokela ho ithuta haholo, ba ye dikolong tse hodimo ba ithute ka temo ba thole mangolo hore ba seke ba ba ba ba sokola mosebetsi hape disebediswa tse ka se tse ka sebediswang ke mobu o lokela hore o shebe mobu wa hao e leng hore o lema ka ona le ntho tse leng hore o batla ho di jala haholoholo motjha a ka e qala temo ya hae le lapeng ebe wa e jala ka hare ho jarete ya hao kapa ya lapeng.

Dijalo ha wa lokela hore o di nosetse haholo ka letsatsi o ka nna nosetsa habedi hoseng le mantsibuya. Ebe hee dijalo tsa hao di thola letsatsi o se ke wa leka wa di tlohela hore di omelle nako e telele.

O lokela hore o qale setjhabeng seo o dulang ho sona. Ebe ha batho ba se ba di thabela o late ramabenkele o ba bontshe dihlahiswa tsena tsa hao kapa dijalo. Ha o qeta moo ebe o hlokomela dijalo tsa hao ka nako e nngwe le e nngwe di se ke tsa senyeha haholoholo o ka nna wa nka dinepe tsa dijalo tseno tsa hao ebe o kena marangrang a technology, o di kenya mono o bontsha dikhampani tse ding tse leng hore di rekiswa dihlahiswa tsena tsa hao.

Ka matlalo a diphoofolo jwalo ka kgomo o ka etsa dieta o ka etsa lebanta ebe hape o etsa le mmate wa fatshe ka letlalo la nku teng o ka etsa diaparo wa etsa le mesamelo ya ho robala.

Ka masiba o ka etsa mesamelo ebe hape o etsa mekgabiso.

Ho na le di-practical dikolong tseno moo teng setjhaba se ka kgonang hore se ithute haholo ka temo e be ba thola le mangolo kapo yona experience mabapi le tsa temo.

Tabataba ke hore batho bana ba kadimanang ka tjhelete ba lokela hore ba shebe hore ditshebetso tsa hao tsa polasi kapo kgwebo di batla di le jwang le hore ebe qeto eo e o e nkileng e tla sebetsa na ha o ntse ho tswela pele ke bona bohlokwa bo e leng horeng batho ba kadimanang ka ditjhelete ba sheba hore ebe o tla kgona na ho tswa fela pele na nako e telele ba sheba le hore kannete e tlo sebeletsa setjhaba na.

Ba haholo ka tsa lefatshe, lefatshe la kgonang ho buseletswa ke leo le ho lefuwang ke mmuso kapa morena setjhabeng sa lona. Ke bona feela bao ba ka kgonang hore ba fane kapa ho adimana ka lefatshe. Ebe jwale o kgona ho buseletsa.

Ke dikgase tseo e leng hore di tholahala lefatsheng, di kgona ho re di kwalle motjheso ka hare ho tsona. Ebe jwale nthwena e etsa global warming ka mokgwa o ko dikgase tse di tshwana le bo moya ona e leng horeng re ya o hema, ebile re ya o ntsha. Ke tsona tse leng horeng di etsa dikgase tseno tse kwallang motjheso.